Ndzi ta va ndzi nga ti twi kahle hikuva dyondzo i xitlhangu.

Hi lava va xavaka tindhawu leswaku ti va ta vona. Hikuva va vuyeriwa hi mhaka ku tindhawu leti tiwa, ti va ta vona, ku ya na ku ya.

Leswaku va ta kota ku veka mali.

A swi nge lavi u hakela mali yo khandziya thekisi.

Akhawunti ya cheke i mali leyi u yi tirhisaka nkarhi wun'wani na wun'wani. Kasi akhawunti ya ku hlayisa mali hi leyi u vekaka mali nkarhi wo leha.

Ndzi lava ku susa kokwana wa wena eka pholisi leyiwa ya hina, hikuva se u hundzeriwile malembe. Hi nawu, u fanele ku susiwa loko se a khoma malembe ya khume nkombo.

Mali va hatla va yi kumela ku ekusuhi.

Ndzi fanele ku ku bela va le bangi riqingho ku va hlamusela hi xiphiqo lexi ndzi nga na xona kumbe, ndzi tsutsumela ebangi.

Loko wo va wu yiviwile kumbe ku hlangana na mhangu wu onhaka, ndzi ta kota ku kuma lowuntshwa, kumbe, ndzi lunghiseriwa wona.

Ina, hikuva wu kota ku pfuneta loko, munhu a loveriwile kumbe ku lova.

Mutswari loko o va a tirha, u ta kota ku hakela hi ka ntsongo ka ntsongo.

U lava ku aka yindlo kumbe ku xava mimovha.

A ndzi nge titwi kahle hikuva ndzi ta va ndzi lahlekeriwile.

Hi leyi ya ku va yi nga ri na mbuyelo wa siku na siku. Hikuva loko wo va u vabya, u fanele ku ya xibedhlele nkarhi wo leha eka swibedhlele swa ku va swi nga ri swa mfumo, mi ta kota ku hakela. Ku tirhisa pulani leyi.

I ku endla vuvekisi eka swilo swa mabindzu.

I ku hava ka mali yo ringanela.

Ku fikela u heta ku hakela ntsengo wa mali lowu u va ka u wu tekile.

E-e, hikuva a wu nga koti ku hakela.

Leswaku ndzi fanele ku ku hakerisa ku yini naswona loko ndzi hlangana na swiphiqo, ndzi endlisa ku yini.

A ndzi nga ti twa kahle hikuva mali ndzi ta va ndzi nga se yi tirhisa.

Hi leswaku a va nga n'wi nyiki timfanelo ta yena, to helela.

Ti langutisa leswaku wa tirha naswona, u ta kota ku hakela xikweleti na?

Leswo pfuna swa kona i ku bindzu ri ta kota ku kula. Kasi leswo biha i ku bindzu ri nga ha wa.

Leswaku mali ya yiviwa yi ri bangi naswona, loko va fanele ku yi kuma va fanele ku kuma mali va khandziya tithekisi va tsutsumela emadorobeni. Kumbe, ku ya tibangini va ya teka mali.

I ya Clientele life, hikuva yi kota ku finingeta swilo swo tala.

Hikuva tswalo u ta kota ku wu hakela hi nkarhi wa wena.

Ndzi vutisile hileswaku, loko ndzi fanele ku nghena endzeni ka tiakhawunti kumbe ku fikelela selulafoni ndzi fanele ndzi endlisa ku yini? Na leswaku ndzi fanele ndzi endlise ku ku yini loko ndzi fanele ndzi yi xava emoya kumbe airtime? Naswona munhu un'wanyana ndzi nga mu ndzi nga mu chelela njhani mali hi ku tirhisa selulafoni?

Swilo manguva lawa se swi cincile. Selulafoni, yi endla swilo swi olova. Hikuva bangi ya le ka selulafoni yi endla swilo, ndzi hatla ndzi kuma mali ya mina naswona ndzi yi kumela ekusuhi.

Leswaku u ta hakerisa ku yini naswona, ntswalo wa kona i ta hakela ku fikela kwihi?

Loko ko ngheniwa ku tshoviwa u ta lahlekeriwa hi mali hikuva swi ta lava u xavetela nhundzu nakambe leyintshwa.

Wu kota ku pfuneta loko mutini ku va ku ri na rifu naswona, endzhaku ka ku va ku va na xilahlo wu kota ku va nyika timfanelo, ta timali loko leti muti a ti wu hakelela.

Ndzi fanele ku kambisisa timhaka ta malembe leswaku yi ta kota ku funengeta, vanhu va malembe ku ya ku fikela kwini naswona fanele ni tiva, leswaku ndzi ta kota ku hakela mali ya ku fikela kwihi.

Netiweke yi tala ku baleka.

Swi ta va na nkucetelo wa kahle hikuva vanhu va ta kota ku teka swiboho, leswaku va kota ku teka timali letiya ebangi va ta kota ku ya tidyunivhesiti.

Leswaku u ta kota ku ti hleketa kahle, naswona u ta kota ku teka swiboho leswi faneleke hi ndzindzakhombo.

E-e, hikuva ku na makhamba laha wa ma yivaka mali, hi ku tirhisa tiselulafoni kumbe inthanete.

Va tala ku vika rifu na loko ri nga ri kona ku endlela ku kuma timfanelo ta vona ta mali.

Ku tiyisisa leswaku u wa kwala Afrika-Dzonga, va tala ku tirhisa mavito ya wena na ti ID number ta wena.

Mahakelelo na mbuyelo.

Ndzi ta kota ku vuyeriwa hi ntswalo wa kahle.

A nga ta kota ku hakela, loko nkarhi wa ku hakela wu fika.

Ndzi fanele ndzi languta leswaku ndzi ta ma kuma ma khasimende ke? Naswona ndzi ta vuyeriwa njhani?

Yi tirha hi loko u xava amali ya le matikweni mambe. U kota ku tlhela u xavisa, naswona u ta kota ku vuyeriwa, hikuva u xavisile.

Ina, hikuva u ta kota ku hakela ka tsongo ka tsongo.

Ina, hikuva adirese yi fambiselana na mavito ya mina.

I FNB, Standard Bank, Nedbank, Capitec na ABSA. Kasi leyi u faneleke u hakela a ntswalo wa le hansi hi ku olova, i ya Nedbank.

U va a ri na swilaveko kumbe swidingo, leswi lavaka emali.

Hikuva ndzi va ndzi hakela mali kusuka ka tiko rin'wanyana hi ya ka tiko rin'wanyana.

U nga ha yiveriwa mali u vuya u nga swi voni na swa ku u yivele hi mani.

Ku laveka papila ra ku pfumelela leswaku u munhu wa la eAfrika-Dzonga, naswona i papila ra ku va ri va ri tsariwe laha u tshamaka kona leri ku nga papila ra xitshamo, naswona papila ra kona u ya u ya ri kuma eka masipala.

U fanekele u langutisa hi mhaka ti-interest.

Yi olovisa hikuva a va ha fanelanga vanhu va tsutsumela etiyunivhesiti ku ya hakela kona hi voko kumbe ku tsutsumela eposweni ku ya hakela mali.

Onge ya First National Bank FNB, loko u veke mali nkarhi wo leha u kota na ku vuyeriwa hi ti-interest kumbe mbuyelo wa kahle.

Ina hambileswi ku nga va na ntswalo emakumu kambe u ta kota ku hakela katsongokatsongo u ze u ya fika emakumu u heta.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva hi ze hi hi mu endla a va muhlayisi wa mali hikuva hi suka hi n'wi tshembile.

Ina hikuva u ta kota ku hakela hi xihatla hambi u nga ri na khadi.

Loko ntswalo wu ri wukulu swi ta endla leswaku na VAT ya kona yi tlakuka.

A va ya ka bangi ya ATM va kota ku ya languta kona.

Endzhaku ka ku va u xavile yi nghena hi nkarhi wolowo, a yi hlwela hlweli naswona yi endla leswaku nkarhi wa wena wu nga dyeki hi ku tsutsumela evhengeleni.

Ndzindzakhombo wa AVBOB kumbe wa Clientele Life.

Ndzi ta va na rifuwo ro va ra nkarhi wo leha nyana hikuva na mali ya kona yi ta va yi tele.

Ku va u kuma ntswalo wa kahle.

Hikuva a yi tsale ehansi kumbe ku pfula endzeni ka app ya yena yale bangi.

Swi nga vuyerisa hikuva loko se u lava mali hi xihatla u ta kota ku yi kuma hi ku tsutsumela ebangi va kota ku ku nyika mali ya wena.

I ku va loko u lovile kumbe ku loveriwa u ta kota ku ya u ya kuma mali leyi a wu yi hakelela loko wa ha hanya kumbe ku hakeriwa.

Hikuva ku hambana mihlovohlovo ya swikweleti naswona u ta kota ku pfuneka loko se u la ku ya teka xikweleti.

Ina a khadi ka inthanete a ri aleriwi hi nchumu.

Ina yi nga tirhisiwa, ntsena xilahlo na xona xi va xi hakeriwile.

Nga endla leswaku mali yi nga ha hlayisekangi.

Ndzi tirhisa bangi ya Capitec endzhaku ka ku deposit-a mali yi hatla yi vonaka a yi hlweli.

U fanele ku endla xikweleti xa study loan lexi xi nga ta kota ku hakelela hinkwaswo swilo swa wena swa ku dyondza, na swin'wana na swin'wana swa mayelana na dyondzo ya wena.

Ina hikuva loko se u lava ku ri tirhisa u ta kota ku ri tirhisa kahle.

Ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi pfula bangi ya ABSA hikuva mintswalo ya kona yi le hansi swinene.

I ti-custom fees kumbe ti-tariffs.

Hikuva munhu a kota ku endla swilo swa yena ku tirhisa selulafoni a nga zanga a tsutsumeli endzeni ka bangi.

I xikweleti lexi u nga tava u xi tekile.

Hikuva u rhanga u lavisisa vutivi hi bangi leyi u tsakelaka ku ya vekisa eka yona, u nga ta tlhela u yi tshemba.

A hi amukeli mali hi mavoko hikuva a vugevenga byi tele naswona byi tlakukile. Hi yo mhaka swi ta lava u hakela mali u tirhisa selulafoni ya wena hambi u nga ya nga ebangi.

We munghana wa mina a ndzi ehleketa ku pfula khadi ra xikweleti, ndzi ta kota ku teka mimovha lowu ndzi wu navelaka hi mbilu ya mina hinkwayo. Naswona ndzi ta kota ku hakela xikweleti hi mhaka ku a ndzi ri ndza tirha.

Fanekele u va na papila ro huma eka masipala ku kombisa leswaku u tshama kumbe ku huma laha Afrika-Dzonga. U fanekele u va na khopi ya pasi ya wena, naswona u fanekele u va na phepha ro huma e ebangi ra xitatimende, u fanekele u va na na pay slip ya wena.

Leswaku loko va hlangane na ndzindzakhombo a va nga koti ku kuma mali yo kota ku fihla mufi, hikuva va ta va va nga hakeli.

Hikuva a tirhisa bangi ya le fonini.

Ina leswi swi endla swilo swi va lula hambi a nga yanga endzeni ka bangi.

Balloon payment i xikweleti lexi u kotaka ku ya teka movha u hakela hi katsongokatsongo, emakumu ka kona wa u kota ku hakela mali ya le henhla. Leswi swi pfuna hikuva u ta kota ku hakela movha wa wena hi katsongokatsongo, emakumu u hakela emali ya le henhla. Naswona loko u tsandzeka ku hetisa xikweleti xa wena u nga ha tlherisela emimovha endzhaku u ya kota ku wu cincisa u kuma lowutsongo eka mimovha lowu a wu ri na wona.

Hikuva loko va nga koti ku va hakela va ya teka tinhundzu ta vona endzeni ka miako ya vona.

I ya Vodacom yi endla leswaku u kota ku tirhisa nkarhi wo leha yi nga se hela no dyeka.

Leswi swi ta hi pfuna hikuva a ha ha ri vana swi ta endla leswaku hi kota ku pfuna na vatswari va hina emakaya. Hi yona mhaka hi fanele ku khomana hi va xilo xin'we hi nghenelela eka swipano leswi swa switokofela, hi ta kota ku pfunana loko munhu a ri a hlangane na khombo kumbe a lava swin'wanyana swa ku pfuna hi swa timali, u ta kota ku ta eka hina hi kota ku mukhoma xikatla.

E-wallet i mali leyi u rhumeriwaka yona ku ya yi khipa ebangi u nga ri na khadi. E FNB yi tirha hi ndlela leyi, u yi fika u tsala tinambara leti u rhumeriweke tona ebangi u kota ku humesa mali ya wena. Na le Standard Bank u fika u tsala tinambara leti u rhumeriweke tona na pin u kota ku humesa mali leyi u rhumeriweke yona u nga ri na khadi.

Vanhu lava tirheke hikuva ndza swi tiva leswaku va ta ndzi hakela hi nkarhi.

Leswaku ti-interest ti ta tlakuka kumbe ntswalo wa kona, naswona leswi swi ta endla ku va va thyakisa vito ra vona.

U ya ebangi na swilo leswi lavekaka swa ku yelana na maphepha ya kona, ku nga pasi, khopi ya pasi, papila ra ku huma eka masipala na bank statement ya wena.

Ndzi nga lomba mali leyi lavekaka ku va ndzi kota ku yisa n'wana exibedhlele hikuva vutomi bya n'wana wa mina byi i bya nkoka swinene.

Ina leswi swi ta endla leswaku nkarhi wa yena wu nga dyeki hikuva a tsutsumela etibangi ku ya hakela kumbe ku tsutsumela exikolweni.

Ku susiwa swilo hinkwaswo no rhabiwa swilo hinkwaswo leswi a swi katsa vito ra wena ehenhla ka akhawunti leyi, ku fana na le ABSA na le Capitec.

U ya ebangi a fika a tsala akhawunti number ya munhu loyi a chelelaka yena kumbe yena n'wini. Endzhaku ka swona a heta a hoxela na pin, loko ingaku i ya yena, loko ku nga ri ya yena a nga hoxi pin i wo tsala akhawunti number ntsena endzhaku ka swona a hoxela e mali. Endzhaku ka ku hoxela e mali se u ta va u a hetile a yimela xilipi emakumu ka kona a va a hetise xisweswo.

Ku va netiweke yi nga endli swona.

U fanekele u ya ka Department of Labour u ya kombela kumbe ku ya endla a a xikombelo xo, xa mali ya UIF laha u nga va ka na maphepha ya wena yo helela, ku nga U nineteen, khopi ya pasi, statement xa le bank na ti-pay slip ta wena. Endzhaku ka ku tsarisa u ta rindza mali ya wena ku va yi nghena endzeni ka akhawunti ya wena ya le bangi.

Leswaku loko u yiveriwa wona a wu nga koti ku kuma lowuntshwa naswona loko wo va wu onhakile a wu nge koti ku lunghiseriwa wona.

Leswaku u ta kota ku hakela mali hi katsongokatsongo.